Hayi, andivumelani nale ngxelo ngoba abantu abadlala imidlalo ye-elektroniki bayidlala behleli ezindlini okanye phambi kwee-computers zabo. Abashukumisi amajoni omzimba kakhulu okanye amalungu omzimba kakhulu, akho nto ibabalekisayo okanye ibajulukisayo okanye ibabilisayo ngesiXhosa esifanelekileyo. Ayifani nabantu abadlala ibhola okanye ibhola yombhoxo okanye ibhola ekhatywayo abayidlala ebaleni bebaleka, bebukelwe, bejima, besiwa bevuka belimala. Hayi, ayifani.

I-esport ineempembelelo ezininzi kubathathi-nxaxheba bayo, ibonelela ngeziphumo ezilungileyo nezingalunganga kwimpilo yabo yengqondo kunye nomzimba. Ukusebenzisana kwezentlalo kunye neendlela zekhondo lomsebenzi ngelixa inokuphucula izakhono zokuqonda kunye nezokukhuthaza unxibelelwano loluntu. Ikwabonisa imingcipheko yempilo yomzimba kunye nokuba nakho ukubekwa wedwa ekuhlaleni ukuba ayiyilungelaniswa neminye imisebenzi.

Ndingadlala umdlalo wokulwa ngoba ndingumntu othanda ukuziva amandla, ndiyathanda nokuhamba phambili. Ukuziva ndisemandleni ngawo onke amaxesha.

Ngokokucinga kwam okanye ngokoluvo lwam mna ndithi bemele uba ayithathwa njengomdlalo wenyani. Bemele uba ingena phantsi kwemidlalo yokwenza njee ukuchithisa ixesha ngoba ayifani, ihluke kakhulu kuneminye imidlalo.

Ndingabaxelela ukubana inabo ubungozi obuthile nokuba nomtsalane apho ude ungakwazi nokulala uhlale uhleli kule midlalo ngamaxesha onke ude ulibale nokwenza izinto ezibalulekileyo, ezinjengokutya, ukuhlamba ukolula umzimba, ukukulumaka ikamela olala kuyo nokondlula, ukufunda iincwadi zakho okanye loo ncwadi izawuthi iphuhlise ingqondo yakho nempilo yakho.

Hayi. Hayi, imisebenzi yokuzonwabisa ayoyabantu abazizityebi kuphela yinto yomntu wonke noba unjani na umbala, enemali, engenamali, emhlophe, emnyama, entsundu. Noba ungubani na, unalo ilungelo loba lokuba nomsebenzi wokuzonwabisa.

Umsebenzi wokuzonwabisa endingathanda ukuwenza kukudlala igalufu kodwa kufuna imali, iimpahla zokunxiba, ezaa ntonga zokubetha igalufa. Yho! Izihlangu. Umntu ongandifundisa ukudlala igalufa gnoba bayabhatalwa, indawo yokudlalela ezininzi ziyabhatalelwa, yho!

Ngokolwazi kwam ithetha ukuthi baphila impilo emnandi ngoba benza imisebenzi abayithandayo, akukho lula uba umntu adikwe ngumsebenzi awuthandayo, akhathale ngumsebenzi awuthandayo. Ukuhlala imihla ngemihla enomdla wokuvuka ayodlala laa mdlalo okanye ayokwenza laa msebenzi ngoba ngumsebenzi owomonwabisayo, uyawuphila ngaphakathi.